Loko ndzi ya humesa mali kumbe loko ndzi ya ndzi ya cheka mali ya mina ndzi kuma leswaku a ya ha ri kona ya ntshamiseko leyi a ndzi yi kumile kumbe leyi a ni fanele ni ni nga leyi a yi ri ka efonini ya mina, a ndzi nga ta a ni nga ta titwa kahle hikuva hi yona mali leyi faneleke yi endlela swilo swa n'hweti yeleyo kumbe swa nkarhi wolowo. Leyi nga ya swa ntshamiseko, leyi pfunaka leswaku munhu a kota ku va a xava swakudya, a xava swilo leswi swi lavekaka swa swa swa rihanyo leri ri nga inani. Se a ni nga ta ni nga ta titwa kahle, a ni nga ta titwa kahle a ni ta va ni khunguvanyeke ngopfu emoyeni because hi yona mali leyi ni faneleke ni yi tirhisa, hi yona mali leyi ni faneleke ni yi ni hanyisa hi nkarhi wolowo. Se a ni nga ta khomeka kahle emimirini wa mina na le mzimbeni wa mina na le nhlokweni ya le gqondoweni, a ni nga ta titwa kahle.

Ya leswi leswi leswi mfumo wu lavaka ku swi endla swa ku rhumela tihakelo ta vanhu hinkwato eka bangi ya selulafoni i mianakanyo leyinene. Swi ta hunguta na ku va na na vukhombo kumbe vubihi lebyi byi endliwaka hi vanhu lava va kotaka kumbe lava va endlaka vukungundzwani hi makhadi, kumbe hi makarati lama vanhu va holaka hi wona. Swi ta endla swi ta seyivhela na na mfumo mali ya ku tala ya ku va va va va va ya mahlweni va landzelelana na va va va va sirhelelana or ku tumbuluxa tindlela to va va va va va va va stop-a kumbe ku yimisa kumbe ku hunguta vukhamba lebyi byi endlekaka hikokwalaho ka ku tirhisiwa ka makhadi ma bangi. Se i tindlela letinene ni vona ku ri ndlela ya kahle ku ri ndlela ya right leyi yi nga pfunaka ku va yi yi yi yi stop-a e vukungundzwani bya ku hakeriwa ka mali.

Loko ni vulavula na na mutirhi na mutirhi kumbexana mutsundzuxi wa le bangi, a ndzi ta n'wi vutisa hi swilo swinharhu. A ndzi ta n'wi vutisa leswaku hi swihi kumbe hi byihi vuhlayiseki mayelana na mali kumbe timali leyi nga le ka khadi ra mina? Xin'wanyana xa vumbirhi a ndzi ta vutisa ku hi hi swihi ni swihi swipimelo na na na na tihakelo ta ta mobile money e ta ta ta ndlela ya ya selulafoni? E a ndzi ta tlhela ndzi vutisa na ku hi swihi swilo leswi swi nga katsiwa leswi ni nga swi ni ku vuyeriwa hi ku va ni tirhisa e tindlela ta vuhakeri bya bya selulafoni? A ndzi ta vutisa sweswo ku hi swihi kahlekahle hi byi hi tihi swihi? Na pfumeleriwa ku swilo sweswo swi endla leswaku credit score ya mina kumbexana ti-loan ni nga ti kuma na hi ku va ni tirhisa selulafoni?

Loko tikhamphani ta ndzindzakhombo a ti susa minkarhi yo rindza, a swi ta endla leswaku va nga vi na ti-customer kumbe vanhu lava va lavaku ku va eka vona hikuva vanhu a va ta a va ta a va nga ta tshama va va va joyinile hi nkarhi lowu a va ta joyina loko va swi vona ku hayi se ingaku hayikhona ingaku se nkarhi se wu le kusuhani hi mayelana na , a va nga ta tshama va inana. Se leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku va va joyina va tlhela va tshama nkarhi karhi eka ndzindzakhombo wo karhi, hikuva va chava va chava ku tlhela va ya va ya sungula hansi va rindza, va rindza nkarhi wolowo wu va wu vekiwile hi hi tindzindzakhombo leti va lavaka ku ya eka tona. Se sweswo a swi ta endla leswaku vanhu va tshama laha na laha va tshama va ri karhi va move-a, sweswo swi se ndzindzakhombo wu endla leswaku vanhu va nga hatli va nga tshami va ri ku move-a move-eni.

Munghana wa mina ni nga ka ndzi nga n'wi nyiki akhawunti ya mina, ni nga ka ndzi nga n'wi nyiki adirese ya mina a ya a ya pfula akhawunti ya le bangi. Hikuva swi nga endleka leswaku a tikuma a a apulayela swo fana na ti-loan na swiyiniyini, sweswi swi apulayiwaka e-bank. Se swi nga endla leswaku ni ri tshama ni ri karhi ni ri kuma mapapila kumbe swi nxungeto byo karhi ebangi loko se o tsandzeka ku hetisisa swiboho swa yena leswi a va ka a swi bohile na bank-e. Se hi yona mhaka a ndzi nga ka ni nga pfumeli ku n'wi nyika adirese kumbe maphepha ya ku va a ya landza leswi a lavaka ku ya swi landza kumbe ku ya pfula le bank-e. Se ni nga ka ni nga pfumeli, ni nga ka ni nga swi pfumeleli, because a hi swi tivi ku mundzuku ku ta endleka yini, hi mayelana na ku va a na na na swiboho swa yena na bangi.

Loko a ndzi kuma xitiviso leswaku munhu un'wana u ringeta ku nghena eka app ya mina ya bangi ya selulafoni. Xo sungula ni nga nghena ni nga log-a in eka akhawunti ya mina ndzi cheka leswaku swilo swa ha tshamisekile na. Ni nga ka ni nga ni nga ka ni ngheni ni nge tliliki kumbexana ku nghena eka meseji walowo loko ku hi ku wu involve-a kumbexana wu wu lava leswaku ni yi teka action-i yo karhi kumbe ni ni endla swo karhi. Ndzi nga maka sure leswaku ni ya ni ya cinca na login PIN-i ya mina yo ya ya application-i, ku endla leswaku loko ku ri ku himpela i na yona, a nga ha swi koti ku va a yi tirhisa. Se hi yona mhaka ndzi nga ka ni ni ni nga ni nga ni ni ni ndzi nga hatlaka ni ya ni ni ni ni log-a in-i ni, cheka leswaku xana swa ti-finance ta mina swa ha tshamisekile na. Ivi ni cinca PIN-i ya ya mobile ya ya app ya mina.

Ku hlayisa mali hi vunyingi swi vuriwa kumbexana hi ku hlangana swi vuriwa xitokofela hikuva mali ya kona a hi ya munhu wun'we kambe i ya vanhu lava va hlanganeke va lava va ho va va va va va va va va va hakerisaka mali leyiwani se a swi hambanile ku fana na loko ku ri mali ya munhu loyi munhu a ngo tivekela a ri yexe leyi a yi vekaka a wu a a ri wun'we a swi fani na loko yi vekiwa hi vanhu va tele kumbe va hambanahambana hi yo mhaka yo byo ku hambana ka kona leyi ya munhu wa yi one a hi xitokofela hikuva i va i ri wexe kambe ya lava va hlanganahlangana ma ma mali ya kona yi vuriwa xitokofela.

Leswi ndzi faneleke ndzi swi langutisa ndzi nga se hlawula khadi ra xikweleti i i vuswikoti bya xikhwama xa mina kumbe na swi kota na ku fikelela tihakelo ta khadi leri na. Ni ta swi kota ku va ndzi hakela na na leswi ndzi nga ta vuyeriwa hi swona hikuva eka eka khadi leriwa xana hi leswi ndzi lavaka swona na xana hi leswi swi fambelanaka na mina na hi ku hi yo mhaka leyikulu yeleyo ya ku ndzi ta swi kota ku va ndzi ri hakela ndzi ta swi kota ku va ndzi fambisana na leswi swi swi swi swi laviwaka hi rona na xana swi ka hi swona leswi mina na mina ndzi lavaka swona na ene naswona hi swona leswi swi fambisanaka na mina na. Se hi yo mhaka munhu i fanele a tiva leswaku wa swi kota wa fikelela kumbe a nga fikeleli na.

UIF yi pfuna leswaku vanhu va kota ku va na mali kumbe ku va na mali yo ku va leyi va nga ta yi va nga ta yi tirhisa hi nkarhi lowu va nga ta ka va nga ri ku tirheni loko va nga ha ri na swo tirha swona kumbe loko ntirho wa vona wu nga ri kona kumbexana loko ntirho wa vona wu wu lahlekile. UIF ya pfuna loko munhu a retrench-iwini ya pfuna swinene na loko va ka vavasati va ya a ka maternity ya pfuna se hi yo mhaka mali ya UIF kumbe UIF yi ri kahle evuton'wini hikuva ya pfuna hi nkarhi wa khombo hi nkarhi lowu munhu a nga swi tiveki leswaku mali yi ta va i ta yi kuma kwini loko a ha langutane na xiyimo xo ka a nga ha xo xo va a lahlekeriwile hi ntirho wa yena hi yona .

Switokofela ni voni ku ri timhaka leti ti pfunaka hikokwalaho hikuva mali ya kona a yi tshama yi ri ka wena ene naswona n'hweti yin'wana na yin'wanyana u fanele ku tinyiketela ku va u hakelana na mali ku kondza loko wena mali ya kona yi tlhela yi vuya eka nkarhi wa wena wu fika leswaku na wena u kuma mali loko mo va mi tele mali ya kona swi vulaka ku i nga yi kuma kan'we hi lembe se leswi swi swi swi swi swi swi ni nga yimeli naswona ni vonaku swi nga ri ndlela ya kahle yo pfuna hikuva loko wo va wo ti endlela swilo hi vuwena i ri wexe i nga kota ku endla swilo swa ku tala i nga za ngi i hlangana na vanhu va ku tala lava mi nga ta nghenelela eka switokofela so mina swa switokofela a ni voni swi ri leswi swi pfunaka leswi nga na mbuyelo wa kahle.

Ku hlayisa mali tanihi hi vanhu va muganga wun'we sweswo swi kahle hikuva swi ta pfuna leswaku vanhu va tivana vanhu va kota ku va va vulavula va va va tiva na leswaku wena e loyiwani i xota hi yini loyiwani swi ngetelela na vu na vuxaka lebyinene swi endla leswaku vanhu va tivelana timhaka ta vona so mali ya ya ya ya ya ya le swa switokofela kumbe ya nhlengeletano yi endla leswaku vanhu va tivelana ku nga vi na vun'winyi vanhu va va va endla xilo hi mavandla kumbexana hi group. Swi endla leswaku vanhu va kota ku va va tivelana vutomi va tivelana na vuxaka bya ku bya kula emugangeni vanhu va kota ku va va va na vuxaka lebyinene hi mhaka ya swona switokofela leswiwani.

Xikongomelo ku leswi fanaka leswi swirho swa switokofela va nga va ka na swona eka mali leyi va yi hlayiseke i ku va mali ya vona va yi yi va yi hlayisa kumbe leyi yi nga endlaka leswi va nga twanana hi swona leyi yi nga va hlayisaka na milawu va tlhela va va na milawu leyi bohaka leswaku munhu i fanele a famba hi yona eka xitokofela xa vona leyi i fanele a famba hi yona leyi a faneleke a yi landzelela leyi a faneleke a nga yi a ti a tikhomela a ti a ti matikhomelo ma yena eka eka mali leyiwani kumbe eka nhlengeletano lowu wa vona wa vuvekisi bya mali ku fanele ku va na milawu leyi yi nga ta va fambisa hi yona hi swona swi leswi swi nga endlaka leswaku mali ya vona na yona na vona va twanana kahle.

Xivutiso xo sungula hi mayelana na overdraft xo sungula ni nga lava ku ta tiva leswaku i overdraft i yini naswona overdraft yi tirha xinjhani naswona hi byihi hi byihi vukahle bya overdraft-i ni na vubihi bya overdraft-i hi leswi ni nga leswi ni nga lavaku ku swi twisisa hi mayelana na yona na matirhelo ya kona hi wahi hi swihi swilo leswi ni fanelaku ni swi tekela enhlokweni mayelana na overdraft.

Kokwani u fanele ku humesa mali yo pfula khadi hikuva a hi customer kumbe muti munhu loyi a nga na khadi ra le bangi xa vumbirhi leswi a nga swi nga ta ka a nga swi koti ku va a humesa mali ya yena hinkwayo ebangi hikuva ku na leswi va nge i ti-charges ti-charges i mali leyi yi hakeriwaka ku va munhu kumbexana mali yi va yi kha yi ri ekhadini ra ra ra ra ra ra kokwani so hi yona mhaka kokwani a nga ta ka a nga swi koti ku va a teka hinkwayo mali hikuva ku na mali ya ti-charges na mali ya ti-admin fees na mali ya swo talatala tala sweswi nga kwala bangini hi yona mhaka mukhegula a nga ta ka a nga swi koti ku va a kuma mali kumbe ku humesa mali ya yena hinkwayo eka khadi ra .

Nkoka wo va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka hi lowuwani la veri laha ku nga na ku tsakela ku na ku humelela ene ku na ku laha munhu a nga tsakelaku kona ku na ku tirhisana hi ndlela leyinene se swi kahle ku va munhu a ya ebank ebangini leyi yena a tsakelaka yona a tlhela a fika a kuma a kuma na akhawunti leyi yi ringanaku na yena kumbe leyi a nga kotaku ku va a tsaka hi hi mahakelelo ma yona kumbe hi matirhelo ma yona se hi yona mhaka swi swi ri na nkoka ku va munhu a ti pfulela akhawunti leyi a nga ta kota ku va yi tirhisana na na na leswi vutomi bya yena byi nga hi xiswona kumbe leswi a nga kotaku ku va a swi endla hi akhawunti ya yena ya bangi.

Endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena hi leti ti fambisanaka na mobile cellphone banking leyi a nga yi tirhisaka ku va a cheka leswi ku ku mali ya yena kumbe xana akhawunti ya yena timali ta yena ta ha tshamisekile na a nga tlhela a va na application leyi yi nga tshamaku efonini leyi a nga hambaku a cheka hi yona leswi swi nge le ku endlekeni na leswi a nga swi endlaka eka application hi yona i i i i tindlela i tindlela leti a nga kambisisaka a nga tlhela a ya na kwale ebangini loko a ya ya vutisisa hi mayelana ni leswi a nga lava ku swi twisisa hi mayelana na akhawunti ya yena ya na na khadi ra yena ra bangi.

Lexi ni nga n'wu tsundzuxaka xona munhu loyi a nga laveku ku pfula akhawunti ya le bangi hileswaku sweswi kumbexani manguva lawawani a swa ha fani na khale laha munhu kumbexani vanhu a va ti vekela mali ya vona endlwini manguva lawawani loko munhu a tirha loko munhu a fane a hola xo sungula va vutisa hi timhaka ta akhawunti loko i nga ri na akhawunti i ta boheka ku va i ya i ya endla akhawunti ku va i ta kota ku kuma mali naswona mali manguva lawa loko i ri hava akhawunti swi fana na loko i nga ri ku hanyeni because swilo hinkwaswo loko i lava ku ta swi endla swi lava tiakhawunti swi lava swi lava eku fambisana na bangi so bangi hi byona mafurha ya vutomi bya masiku ma lamawani swi na nkoka ku va munhu a tiva na bank-i akhawunti ya yena.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ye le benge hileswaku i fanele a va a ri munhu loyi a nga na pasi kumbe ID naswona i fanele a va a swi endla leswi a endla hi matimba ku hlayisa khadi ra yena a tlhela a hlayisa na nomboro ya xihundla leyi a nga yi tirhisaka leyi a yi tirhisaka ku va a teka mali kumbe ku va a nghena eka akhawunti ya yena yale bank-e i swi leswi munhu a i swiletelo leswi a fanelaku munhu a va a swi tekela enhlokweni kumbe a swi landzelelaka swa le .